Tjhe, seno ha ke batle hore na ke tlo bua ntho tse ngata ebe ke qetetse ke buile le mashano. Wa tseba motho ka nako e ngwe a ba sa itjhwella e be se le nako ya hae ntate Modimo a mo nka. Cause, service e ke se tshwane ka nako e ngwe ha wa phethesela batho ba bangata, e leng hore ba hloka di-ambulance ene ka potlako. Ka nako e ngwe o thole hore motho yena nako ya hae e sentse e fithlile wa e tlhokahala vele. Le hape traffic lona e ngata mo ditseleng ene batho bana tshwanetse ba kganne hore ba ska etsa dikotsi tse ding hodima kotsi eo e leng hore e se ntse e etsahetse.

Atjhe wa tseba eno ke potso e ntle haholo hobane o tla thola jwale, dikoloi tsena tsa bona di kgathetse ka mokgwa o mong o makatsang, empa jwale ha o sheba license disc e re e up to date ebile e expire selemo se tlang. Ke nahana nthwena ke ntho tsena tsa bokunyata e le hore ba patalana mona di-traffic department, ba etsana dintho ka mefuta ba patalana tjhelete ke di-bribe nakong tse kgolo tse nyane ho sebedisanwa mmoho. Empa nthwena ha ya loka hobane ke kotsi haholo mona setjhabeng, e kotsi haholo mona community, e kotsi haholo le baneng le bakgotsing, batswading le bohle ba re ba ratang ba haufinyana le rona.

Ke nahana mabapi le nthweno thepa ha e tswa mose le mawatle ebile ha e tla ka sekepe. Sekepe se tsamaya ka mokgwa oo se tsamayang ka teng ha se tshwane le sefofane, ha se tshwane le koloi ene ka nako tse ding o thole hore boemo ba lehodimo, ha bo dumelle hore sekepe se ka tsamaya dipula dina ebile mawatle a etsa maqhubu. Ke nahana ke yona ntho e leng hore e ka diehisa di-parcel-a hore di fihle ka mapelenyana le hape o thole hore ke di-parcel-a tse ngata tse tlamehang hore na ba na le target ya hore, re na le target e kana e tlameleng hore e tsamaye, so before ba reach-a target eo banke se tsamaise sekepe hobane se tla be se tsamaisitse morwalo o sa fellang.

Ho tsamaya ka sefofane lekgetlo la ka la pele ho no le monate haholo hobane ne ke bile ke qala hore na ke tsamaye ka sona, ke bile ke tsamaye moyeng. Nakong tse kgolo ke na le ho sebedisa diterene, di-taxi le dikoloi, empa ho no le monate haholo ne le experience ka ya pele e monate, ebile ntse ke lakatsa ene nka kgothaletsa le batho ba bangata hore ba e zame nthweno ba experience, ba explore-e monate o jwalo e ba re fileng ona.

Merwalo ha se re kene ka sefofaneng, merwalo re lo thola airport mane ho di-luggage claim. Mono ba re fa monyetla wa hore re kgona ho claim-a di-luggage tsa rona hobane, e na le di-number kaofela ba e kenya di-number ha e tlo palama sefofane, e na le di-number. So ka number ya hao, o kgona hore ha o fihla airport o ba fe number ya hao ha o qeta ho ba fa number ya hao, ba kgona hore ba o batlele number eno ya hao ebe jwale morwalo wa hao o kgona ho o thola.

Ha ke nka leeto le letelele le bana, nthwe ke tlametseng ho ipakela haholo e bohlokwa ke metsi, ke di-fruits tsa bana, haebane ke na le ngwana a monyane, ke etse hore na le dintho tsa hae di felletse bo maleiri, bo di-wipes mara haholoholo ke ba jese di-fruits, ke ba fe le metsi re nne re nke di-stop re eme re ikotlolle hore na mmele o se ke wa kgathala.

Hela ne ke re ke le tsebise hore na ne ke palame sterene ke bona ho ntso ho uswa diporo tsa diterene mona. Ne ke re le potlake hobane ntho eno e tlo re bakela bothata ha ho ka etsahala hore terene e fete mono seporong, di-chances tsa yona hore e ka wela di ngata ebile ntho eno ha se ntho e nka reng kea e kgothalletsa hobane hono ho senya moruo wa naha. So ne nka kgothaletsa ho re na le potlake mona seporong mona, e le tlo sheba le kgone ho thiba ntho e kotsi ena e kanakana e tlo hlaha moo.

Mabapi le nthweno ha ke re na ke batla dintho batho ba di fumane ha bonolo, ke bolela bo dipanana, bo di-airtime, bo di-sweets, bo metsi. Ntho tse leng hore dia hlokahala ka speed le di-pampers tsa bana rena le ho fihla mono, o thole hore maleire a bana ha a sebetse, ha ayo e se hore ha sebetse, ha ayo ene ka nako eo ngwana o sa sentse. Ke ntho tse eleng hore lona dia hlokahala tseno bo metsi, bo di-airtime di ngata dintho nka di bala ho fihlela jwale e be le nthiba le lona, empa di ngata dintho tse leng hore ke nahana hore di tlameha ho re di fumanehe mona di-taxi renkeng.

Mathata a karete e bohlale kore na karete eno o ya e tsoselletsa hape, e re ke mohlomong ko etsetse mohlala. Kgwedi e fetse, ha fela wena o batla ho patala tekete e leng hore kea kgwedi kaofela, ha o sa tla sebedisa tekete ka mokgwa ono, wena o se o sebedisa karete. So nthwe ba e etsang ke hore ba e tlatselletsa hape karete eno o kgona ho e sebedisa kgwedi kaofela. Empa bothata ke hore karete eno ha e ka ba ya lahleha ke bothata ba hobane o tlo tlameha hore o ntsha yona tjhelete yane o e ntshitseng, o tlo tlatsa karete e ngwe hape ebile o reke karete e ngwe hape. Wa utlwa bothata bo bokalo ha e tshwane le tekete, tekete ke ntsha tjhelete e nyane ebile se ntse ke palama hona jwale ebe e fetse hona jwale.